Andivumelani nale ngxelo kuba abantu abadlala imidlalo ye-elektroniki abalufumani uqeqesho lwasemzimbeni njengokuba iimbaleki zisenza. Kunoko baye bamoshakale nangakumbi emzimbeni bangabi sempilweni kuba ixesha elininzi balichitha behleli phantsi bejonge iielektroniki zabo, bedlala le midlalo. Ibe zona iimbaleki zibe ziziqeqesha nasemzimbeni ukuze badlale ngcono futhi bahlale besempilweni.

Imidlalo ye-elektroniki iyabachaphazela empilweni abadlali bayo, ibenza bangabi nexesha elaneleyo lokwenza ezinye izinto ezinokubonwabisa nezi nokupholisa ingqondo. Kanti ibenza bangatyi nakakuhle kuba batya ngokungxama, bengxamele ukudlala le midlalo kanti abakwazi nokwenza abahlobo bokwenene kuba abanalo ixesha lokuphuma bayakubona abanye abantu, kunoko bajongene nezi elektroniki badlala kuzo.

Ukuba bendingumdlali we-elektroniki bendingadlala ibhola kuba kubonakala kulula ukuyikhaba uyigqithisele komnye umntu de iyokufika emnatheni. Futhi kulula nokubona ezinye iindlela endinoqiniseka ngazo ukuba ndiyaphumelela kwibhola ukuba ndingumdlali we-elektroniki.

Andicingi ukuba imidlalo ye-elektroniki kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba ayikho into eyenzayo kubadlali, ayibancedi nganto ngokwasempilweni kanti nakwabo babukeleyo abukho ubumnandi obukhoyo obufana nobo buba khona xa umntu eyibukele ebaleni kuba idlalwa ngokwenyani.

Ndingabalumkisa ukuba bazibekele ixesha ukuze badlale le midlalo futhi ngoku ekubeni ithekhnoloji ihambele phambili, zonke ii-apps ezikhoyo zale midlalo yeevidiyo zine-settings ezenza umntu akwazi ukuyolungisa ixesha emele imnqande ngalo iephu ukuba ayeke ngoku ukudlala. Loo nto inganceda ukuze umntu akwazi ukuzibekela ixesha elaneleyo lokudlala nelokwenza ezinye izinto ezibalulekileyo. Ibe xa efuna ukugqithela ngaphaa kwelo xesha, iephu iminqande.

Imisebenzi yokuzonwabisa asiyoyabantu abazizityebi bodwa kodwa ngeyomntu wonke kuba sonke sinentswelo esinayo yokufuna ukonwaba. Ngoko kucacile ukuba le misebenzi yenzelwe wonke umntu kungekhona abantu abathile kuba sonke sifanele sonwabe.

Umsebenzi odinga imali eninzi nezixhobo endingathanda ukuwenza kukuyokuqubha kunye needolfini kuba kunzima ukuqubha kungafuneka ndiqale ndiyokufunda ukuqubha kakuhle. Futhi ndiqale ndiyokufunda nokuba iidolfini zinjani futhi ziyathanda kangakanani abantu nendlela abantu abaziphatha ngayo iidonlfini. Ngoko loo nto ingadinga imali eninzi nezixhobo ezininzi ukuze ndikwazi ukuphumelela ekubeni ndiqubhe kunye needolfini.